Ndingamcebisa ukuba ajonge i-messages zakhe okanye imiyalezo esuka ebhanki apho izamxelela khona ukuba uyakwazi na ufumana ikhadi lekhredithi okanye kusafuneka enyuse i-points zakhe ukuze akwazi ukufumana ikhadi lekhredithi.

Ikhadi lekhredithi linceda ekubeni uba uyakwazi uthatha into ubhatale ngexesha elithile apho unemali khona okanye uyakwazi uba bakubekele ixesha apho ukwaziyo khona ubhatala unemali. Linceda kanjalo ikhadi lekhredithi.

Kona ndiziva ndiziva ndinxunguphele kwaye bendinethemba lokuba ndizalifumana kuba ke besendinazo, besendibalile ngoba lizawundihlisela ukusebenzisa imali kakhulu. Kodwa ke nalapho liyandinceda kuba bendizobanetyala mhlawumbi mahlawumbi endingazukwazi ukulibhatala ekuhambeni kwexesha.

Afrika, izinto ezidingekayo xa uyovula iakhawunti yebhanki entsha yi-ID yakho yifowuni ene-cell number oyisebenzisayo ofumaneka kuyo. Ezi zizo izinto ezidingekayo ngaloo mzuzu.

Inceda entwenini? Ikhadi ledebhithi linceda ekubeni ukwazi ukufumana imali ebantwini okanye ukwazi ukusebenzisa imali ekulo ufake nakulo imali ongakwazi uyisebenzisa uthenge ngalo ngaphandle kwetyala.

Ayincedi ngoba xa uvula ibhanki izinto ezidingeka kakhulu yiminwe yesandla sakho, yi-ID number, yi-ID, bubuqu bakho, yi-phone number le uyisebenzisayo ufumaneka kuyo. Ngoko ke andiyiboni ingathi yinto ebalulekileyo kakhulu ngoba aba bantu abakuzeli endlini.

Ndingaziva ndixhalabile kwaye ndikhathazekile ngokuba kaloku ikhadi ledebhithi bendizokhupha kulo imali mhlawumbi eyokuba ndigoduke okanye eyokuba ndithenge izinto zasendlini. Ke ngoku into endikhathazayo kukuba lizokuthatha ixesha xa sendilenzile ukuba imali iphinde iriflekhthe ekhadini kwaye izawufuna izinto ezininzi ebendingaziphethanga, mhlawumbi ebendingaziphethanga kuba ndingacingelanga ukuba ingenzeka into efana naleyo.

Ndingaya kwibhrentshi ekufitshane yekhadi nalapho ndizofika ndicacise khona ukuba kwenzeke ntoni kwaye ndicela bandincede njani ukuze ndifumane . Ndicela bandincede ukuze ndikwazi ukufumana elinye ikhadi.

Kukuba xa uvula ikhadi elitsha kufuneka ufake imali. Ikhadi liyayigcina imali kwaye into endingamcebisa yona angasoloko eliphethe ikhadi, akulunganga ukuphatha ikhadi okanye angasoloko xa sele enekhadi elitsha kufuneka angabi nayo imali ephathekayo esandleni. Kungcono ibe kwiakhawunti apho izogcineka khona ikwazi noba ihlale ixesha elide, kuzawuba lula nokuba abantu bakwazi umfakela imali.

Ndingajika okanye ndingacela umntu osemva kwam ukuba unayo imali ephathekayo emva koko mna ndimsendele okanye ndingayaleza ukuba ndiyabuya, ndisayokukhupha imali kwibhanki ekufutshane nalapho ndizobuya nemali ephathekayo.

Ndingaya kwibhrentshi ekufutshane yebhanki nalapho ndizofika ndibacacisele ukuba kwenzeka ntoni kwiakhawunti yam. Ndibacele ukuba ndicela bayivale le nto itsale imali yam okanye lo mbutho utsala imali yam ndingawaziyo singakhange sibe naso isivumelwano sokuba sizotsala.